Mo setsong sa Setswana batho ba ne ba apara diaparo tse di rileng, tse di neng di supa boleng jwa setso, tlotlo le maemo a batho mo setšhabeng. Le fa jaana diaparo tsa setso tsa setswana di ile tsa fetoga thata fa nako e ntse e ya. Segolo jang fa Batswana ba simolola go kopana le ditso tse dingwe le thekenoloji, diaparo tse neng di apariwa mo setsong sa Setswana, mosimane kgotsa monna ba ne ba apara karosene, le seano, le di phayana, kgotsa diphatša. Mosetsana kgotsa mosadi o ne apara mokgabe wa letlalo, kgotsa motlhakane, kgotsa tshwantle ya letlalo, kgotsa ditlhako tsa di-punch. Diaparo di fetogile fa Batswana ba simolola go kopana le mo mašweng ba simolola go amogela diaparo tse di dirilweng ka masela.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang, jaaka di-conference fa fela o apere ka tlotlo, boiphitlhelelo le seemo se se lebaneng le tiragalo e o. Moaparo wa setso ke karolo ya boitshupo, o bontsha ditso seriti le boikgantsho jwa boswa jwa gago.

Moaparo wa mosadi wa setso sa Setswana o ke akanyang gore o montle thata, ke mosese wa Setswana o logilweng ka seshweshwe kgotsa German print. O tsamaelana le tuku le mabanta a kgabesitsweng ka mokgwa wa ngwao, o montle ka gonne o supa seriti le botshabelo jwa mosadi wa Setswana. Mekgabiso ya one e ya ga sa botaki jwa setso o wa fetoga-fetoga o ka apara mo meletlong e mentsi.

Diaparo tsa setso tse di khutshwane jaaka tse di apariwang ke basadi ba ma seZulu le seXhosa, ga di a ikaegela ka go rotloetsa boitshwaro jo bo maswe. Se se rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse di senolang nama ke go tlhoka tlhaloganyo ya ngwao, le tlhotlheletso ya media le go tlhoka bo ditshekatsheko mo matshelong, a sena diaparo tsa setso ka bo tsone.

Fashion-e diaparo dibaga le dilwana tsa go ikgabisa ke karolo e kgolo ya tsela e motho a ikitsang ka yona mo bathong. Tseno ke dilo tse di bonalang ka ponalo, tse di supang setso boitshupo ditumelo le mowa wa ngwao ya motho. Ka mafoko a mangwe tsela e o aparang ka yone, o ikgabisa ka yone le dilo tse o di rwalang, di bua pele ga o bua. Diaparo di bontsha setso, maemo moletlo kgotsa tiragalo e o leng mo go yona. Dibaga di supa tiro, setso kgotsa letshwao la bosadi kgotsa bogolo. Dilwana tsa mekgabiso di supa ngwao ditumelo kgotsa seabe mo setšhabeng. Mokgwa wa go apesa o ama tsela e o lebegang ka yona o ka ama le tlotlo.

Mo setsong sa Batswana fa mosadi a sena go nyalwa, go lebeletswe gore a simolole go apara moaparo o rileng, o supang tlotlo, maemo a gagwe a bosadi le gore o fetogile mo leetong la botshelo jwa gagwe. Moaparo o no o na le bokao jwa ngwao, o supa gore ga e sa le ngwana, mme ke mosadi yo o godileng ka maikutlo le boikarabelo. Mosadi o apara seaparo sa setso se se lebaneng le bosadi jwa gagwe, se se mo khurumetsang sentle, se se supang tlotlo. Ka gonne o sireletsa seriti sa gagwe o bontsha tlotlo ya bosadi le pharologano ya maemo, mme le go lemogiwa mo setšhabeng.

Diaparo tsa Setswana di dirwa ka letlalo le letlhaka la diphologolo, ka gonne di teng mo tikologong le kgona go logogiwa. Le supa botswerere jwa diritibatsi, letlalo le tiile le sireletsa ebile le supa botshelo jwa kgale le tiriso ya diphologolo mo setsong. Shwe-shwe kgotsa German print e nonofile, le bonolo go le rulaganya, ka mekgwa ya sejwale-jwale, le rotloetsa botaki jwa setso sa basadi. Dipatle di a futhumatsa di ga sa mmala la le mekgabiso mo go apeseng. Maina a meaparo ya Setswana ke tukwi, mosese, thobega, bokhiba hempe ya setso le kgwele.